Ebengiyithanda khulu ngile ebegade ithi, siyamthanda usisi, siyamthanda usisi, yaya siyamthanda usisi yayaya iyo iyo. Kwaze kwangena yena kwathulumoya, ayomayoyo ayaya iyo iyo, ayoma yoyo ayoma yoyo ayoma mayoyo ayaya iyo iyo. Ngaleso sikhathi bekudlalwa ibholo yezandla.

Ngile ethi, wole wole, wole, wole wole.

Awa, awukho umdlalo onjalo ekhengezwa ngawo kuthiwa mdlalo wobungani.

Awa, ababavaleli ngaphandle ngombanyana ikhona imidlalo yabentwana nabo. Bathoma ukudlala basese bancani nasele bakhulileko badlala imidlalo yabantu abakhulu.

Ngicabanga bona nayo le yokudlala intambo yokweqa intambo ingafakwa eenkolweni ngombanyana bayathanda abentwana ukuyidlala ene ngibona bonyana bangafika kude ngayo.

Awa, yona kufuze idluliselwane.

Imidlalo yendabuko midlalo ehlanganisa amasiko namagugu esizwe. Imidlalo le idluliselwa ezizukulwaneni ngeenzukulwane begodu ivamise ukudlalwa babantu bendawo ukusetjenziswa izintsiza ezilula ezitholakala endaweni.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini ngoba iba nomthelela emihle ekuthuthukiseni amasiko, ekubumbaneni komphakathi nekufundiseni abentwana amakghono abalulekileko epilweni.

Imidlalo yendabuko edlalwako ngendaweni yeenkhethu mdlalo obizwa ngokuthi, mrabaraba. Lo mdlalo webhodi odlalwa badlali ababili ofana ne-chess. Omunye futhi ubizwa ngokuthi, idiketo. Lo mdlalo wokusebenzisa amakghono womzimba lapho abadlali baphosa khona amatje emoyeni bese bawathathe ngesandla esisodwa.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa ngeendlela ezihlukahlukeneko abantu. Iindlela ezifana nangokuthi ukwakha, ukusebenzisana, ukukhuthaza, ukuqhumana nokugcina amagugu afanako.

Ilutjha lifunda izinto ezinengi ezibalulekileko emidlalweni yendabuko, ukusukela emasikweni ukuya emakghonweni womzimba nepilweni.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni ngoba isiza ekugcineni isiko, ekuthuthukiseni abentwana besikolo nekufundiseni amakghono abalulekileko epilweni.

Imidlalo yendabuko nemidlalo yanamhlanjesi ihlukene khulu, ihlukene ngendlela edlalwa ngayo, izintsiza ezisetjenziswako, umgomo wazo kanye nomthelela wayo ebantwini.

Iye, yona ingadlalwa emaphaliswaneni ngoba bakhona abentwana esele bayifundileko abayaziko bona idlalwa njani. Nakho lokho ukuze bayidlale emaphaliswaneni izokufundisa abanengi abantu ngayo imidlalo yendabuko le, abantu yokufunda okunengi khulu kikho.

Imidlalo yendabuko inendima ekulu ekwakheni umzimba womuntu ikakhulukazi ngoba kudingeka ukuthi umuntu anyakazise umzimba khulu kanye namakghono ahlukeneko. Le Imidlalo inikeza indlela epheleleko yokuzivocavoca umzimba okuyinto ebaluleke khulu epilweni nekukhuleni.

Abantu abadala banendima ebaluleke khulu ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko ngoba bangamagugu aphilako nolwazi aphilako welwazi namasiko. Abadala bafundisa ilutjha indlela lemidlalo eyasungulwa ngayo, kungani ibalulekile emphakathini kanye nemigomo okumele ilandeleke ukuze igciniwe isiqiniseko sokuthi izokufundiswa kahle ngeenzukulwane ezizako.

Imithetho yomdlalo ekuthiwa idiketo, kufuneka amatje amancani alitjhumi. Ilitje elikhudlwana elilodwa elibizwa ngokuthi umgodi omncani ehlabathini nofana umdwebo.

Mina ngendaweni yekhethu imidlalo yendabuko ngiyo edlalwa khulu, ithathelwa phezulu. Endleleni koke nawuthola abentwana, uthola badlala imidlalo yendabuko.

Iye, ngiyakholelwa bona bakhona esele baphumeleleko ngayo imidlalo le kodwana mina akekho esele ngimaziko osele aphumelele ngayo imidlalo le.

Iye, khona ibafanele abantu bekadeni kodwana nelutjha nalo lifanele bonyana lidlale imidlalo le. Nabo bayafanelwa nabasele bayidlalako.

Mina ngibona bonyana imidlalo le ayithathelwa ehloko ngoba kubonakala kwangasuthi imidlalo esephelela endleleni kwaphela. Akusiyo imidlalo mhlambe ebabona kwangasuthi ingagcina sele ifike ezingeni laphezulu, okhunye ngibona kwangasuthi babona bonyana abentwana nabangathoma badlale imidlalo le inengi labo lizakulimalama masinya.

Ngicabanga bona imali le isoziswa ngabomu.

Iye ngibona kwangasuthi imidlalo elimazako le ngiyo eyenza bonyana abantu bayigegede ingathathelwa ehloko ngombanyana iyalimaza ene abantu abafuni ukuthwala isaka.

Mina ngangiyikutani khulu emidlalweni wentambo, igcubsi kanye neenketo lapho-ke awa, bengiyikutana.

Ngicabanga ukuthi amaKhosi ngiwo angathoma abhale incwadi engafika kurhulumende, bambawe ngokuthuthukisa kwemidlalo yendabuko le ngombanyana amaKhosi la ngibo ebahlala babona abentwana nabadlalako imidlalo le.

Ngicabanga bona babantu abadala nofana abotitjhere bamasiko namkha iinhlangano zamasiko nezomphakathi.

Ngingathanda bona wakhiwe e-Eastern Cape.

Okhunye kwenziwa ziindawo ebakhulele kizo nokutlhayela kwelwazi, abanye abantu eendaweni ezinye abayazi imidlalo le ngombanyana bakhule ingadlalwa.

Awa yona angicabangi bona ibadlisa iinhloni. Ngibona ukuthi, babona ukuthi imidlalo le ngeyakade ene akusimidlalo ethuthukako eya ezingeni eliphezulu.

Umsebenzi wokulibazisa engiwuthanda ukuwenza kupheka. Ngithanda ukupheka ngehliziywami yoke ngombanyana ngizizwa ngikhululekile begodu ngibetjhelwa mumoya nangiphekako.

Ngathaba khulu ngombanyana ngazizwa sele ngibetjhelwa mumoya nengqondwami ngizwa bona ibetjhelwa moya, nginokuthula ngaphakathi.

Awa, akukho engikutlhogako.

Ngiwenza ngingedwa ngombanyana angidingi umuntu ozongisiza.

Ukupheka anginasikhathi sakhona. Nase ngizizwa bonyana ngingapeka lokhu, ngiyasikima ngiyapheka. Nangizwa bonyana ngingapheka okhunye ukudla godi lokhu, ngiyasikima ngiyapheka.

Ngifunde okunengi. Okhunye bengikufunda nakuboma-inthanethi ukuthi kuphekwa okunje, kwenziwa njani.

Iye, uqakatheke khulu ngombana ngithola nethuba lokuthi ngiphekele abantu engibathandako ukudla okumnandi begodu nabo bayajabula.

Ngizizwa ngikhululekile, ngijabulile ngombanyana ngenza into engiyithandako.

Iye, ujwayelekile, ukupheka kujwayelekile. Woke umuntu uyapheka, koke kuyaphekwa.

Iye, ngingakujabulela ukufundisa omunye umuntu ukupheka ngombanyana bakhona abantu abangakwaziko ukupheka.

Ukufunda ukuzithengela izembatho ngombanyana ukuthunga kubalulekile begodu kungenisa nemali enengi khulu.

Mina abangani bami, imisebenzi ebayenza kukuthi babema-content creator kuma-social media ku-inthanethi, basivezela ipilo yabo bonyana ngelanga ngelanga benza ini.

Awa, angekhe watjhuguluka ngombanyana ngenza into engiyithandako.

Okuthabisako kukuthi ngikghona ukuphekela abantu engibathandako nabo badle ukudla okumnandi, bezwe bonyana ngikwazi kangangani ukupheka.

Okhunye uthola bonyana engifisa ukukupheka akukho ngekhayapha yeke nemali yokobana ngiye emavikilini ngiyokuthenga, ayikho. Ngilobo ubudisi kwaphela.

Awa, angeke ngakutjhugulula kodwana ngingaqhubeka ngomsebenzi wami lo engiwuthandako begodu ngenze omunye godi ngeqadi ongangingenisela imali. Nawo lo wami wokupheka, ungangingenisela imali nange ngingathoma ngazivulela isitolo sami, ngathengisela abantu ukudla njengabantu ababeregako ngibathengisele ukudla okuvuthiweko.

Ngiyaziqhenya ngami ngombanyana ngifundile bona ngimumuntu onjani. Ngiyazi bonyana ukuphekokhu, kungangifikisa kude khulu, sele ngikubonile lokho.

Awa, angicabangi kuthi bonyana mina lo wami umsebenzi ungaphela, ungasabi khona. Ukupheka yinto ekhona begodu izokuhlala ikhona.

Umsebenzi odume khulu ngendaweni yangekhethu wokuzilibazisa kukuthi batjale. Abantu abanengi bayatjala, batjala iinthelo namkha ukudla okwakha umzimba.

Awa, mina nangenza umsebenzi wami lo engiwuthandako, angizitholi sele nginomzwangedwa nofana ngicabanga khulu. Into engiyicabangako, ngicabanga izinto ezihle kuphela. Ngizibona sele ngisemabangeni aphezulu, ngingu-chef ngipekela abantu ukudla okumnandi, okuzongingenisela imali.

Mina ngitlhoga kwaphela i-mobile, la ngingaphekela khona bonyana abantu bakwazi ukuthenga ukudla kwami. Ngitlhoga neentofu ezikhulu zerhasi neempoto ezikhulu.

Ngingamkhombela bonyana athome umsebenzi wokuzilibazisa. Angawuthoma kukobana athengise iinkukhu ngombanyana zingenisa imali.

Isiza khulu ngombanyana abantu bazokwazi ukubona iSewula Afrika bonyana idume ngani begodu isifakele nemali nomnotho ukhule.

Amarhwebo la azuza khulu ngombanyana ngiwo azokuthengelwa khulu begodu nakunjalo-ke athola ithuba lokobanyana aphakame.

Kunomthelela omuhle ekudalweni kwamathuba yemisebenzi emazweni azungileko. Lokhu kungebanga lokwanda kwemvakatjhi, ukuthuthukiswa kweenqalasizinda kanye nomfutho wezomnotho.

Ngile ethi, siyamthanda usisi, siyamthanda usisi, siyamthanda usisi hayiyaya iyo iyo kwaze kwangena yena, kwathula umoya, hayiyomayoyo hayiyaya iyo hayiyomayoyo.

Ayiyomayoyo ayomayoyo ayomayoyo hayiyaya iyo iyo.

Awa, awukho umdlalo onjalo ekhengezwa bonyana ngewobungani.

Awa, akutjho bona abentwana bavalelwa ngaphandle.

Mina ngicabanga bonyana le yokweqa intambo ingafakwa neenkolweni.

Kufuze idluliselelwe esizukulwaneni ngesizukulwane.

Imidlalo yendabuko midlalo yakade, imidlalo edlalelwa eentradeni.

Iqakathekile ngombanyana abantu emphakathini bafunda okunengi kiyo begodu yenza abantu emphakathini bazwane.

Imidlalo yokweqwa kwentambo, imidlalo ebizwa kuthi mrabaraba nomdlalo obizwa ngokuthi yi-diketo.

Ihlanganisa abantu ngokubabuthelela badlale ndawonye, bazwane, bafundisane okunengi.

Ilutjha lifuda ukuzwana nokuhloniphana.

Ukuthi abafundi eenkolweni bazane ngcono, bathandane begodu bafunde okunengi kiyo imidlalo le nehlonipho.

Imidlalo yendabuko idlalwa eentradeni kwaphela, emakhaya kwaphela kodwana imidlalo le yanamhlanjesi ufunyana bayidlala eenkolweni kanye bayidlala eendaweni ezinengi begodu yona ithuthuka msinya.

Awa, yona angicabangi bona ingadlalwa emaphaliswaneni ngombanyana kuyenzeka bonyana uthi udlala imidlalo yendabuko, omunye alimale begodu akusiyo into ebayifunako emaphaliswaneni le.

Ikusiza khulu ngombanyana uthola imizimba yabo ivocavoceka khulu.

Badlala indima enengi khulu ngoba bafundisa abantu abatjha laba okunengi, babanikele ulwazi olunengi, babafundise nehlonipho.

I-diketo. I-diketo le kudlala babili, nabadlala bababili so kuba namatje amatjhumi kubenelitje elikhulu ezokudlala ngalo

Iye, nathi basayithathela phasi kodwana ngiyo imidlalo le edlalwa khulu ngekhethu.

Awa, akekho engimaziko.

Iye, yona ifanele abantu bekadeni ngombanyana ngibo ebayidlala khulu imidlalo le.

Ngicabanga bona lokho kwenzwa kukuthi ithathelwa phasi begodu okhunye iyenza bonyana abantu nabayidlalako balimale.

Ngicabanga bona imali le isoziswa ngabomu.

Iye, khona kunomthelela ukuthi bayigegede ngoba iyalimaza.

Mina bengiyikutani ekudlaleni intambo neenketo.

Ngicabanga bona amakhosi ngiwo ekufanele bakhulume norhulumende, bamazise ngokubaluleka kwemidlalo le nokuthi imidlalo le ithandwa kangangani ngombanyana amakhosi ngiwo ebahlala babona abantu bayidlala imidlalo le.

Ngicabanga bona mphakathi nabantu abadala kanye nesiko elikhona.

E-Eastern Cape.

Lokho kwenziwa ziindawo abakhulele kizo nokutlhayelwa ngelwazi.

Awa, yona ayibaphathisi iinhloni kodwana babona ukuthi angekhe abantu bayithande njengoba ingavela eenkundleni zokuthintana isathathelwa phasi imidlalo le.

Iye, kungaphungula umthetho

Awa, ayininani kodwana nabo khebaba nalo ithuba lokuyidlala begodu kuyatjhidelwana. Nje kusikhathi sabasegwabo.

Iye, umphakathi ungaphuma ngobunengi.

Iye, kumbono omuhle loyo nasele wendileko ikhona imidlalo ongeke usayidlala. Lokho kuzihlonipha wena nokuhlonipha la wende khona.

Umsebenzi wokuzilibasa kukwenza into oyithandako.

Mina umsebenzi engiwuthandako wokuzilibalisa kupheka.